Ukuze ubone bonyana isihlahla ngesokwenzani, iinhlahla zanamhlanjesi ziba nemitlolo ekhombisako bona isihlahla ngesokwenzani, sirhelebha ngani emzimbeni womuntu. Sihlahla bonyana esenza bona umuntu angehla emzimbeni zisuke zinghwale zibhalwe bonyana singehlisa umuntu emzimbeni.

Iye bakatelelekile bonyana babe neencwadi zokuthengisa imitjhoga, ukuze kubonakale bonyana imitjhoga le abayithengisako ilungele bonyana abantu bangayisebenzisa na, ukuze kungabi nobungozi obenzeka phezu kwabantu. Kufuze abelaphi abanengi ngokwahlukana babo bendabuko, bathengise iinhlahla lokha nabanazo iincwadi ezitjhoko bonyana kuyabavumela bonyana bathengise iintjhoga lezi ebantwini, ukuze kungabi nokuhlangahlanganisela nofana kube nokukhwabaniseka okwenzakalayo, lokha sele bathengisela abantu iinhlahla okungasi ngizo ezilimaza abantu emzimbeni.

Iinhlahla zesintu ziyakwazi bonyana ziwalaphe amalwele kodwana ingasi woke. Ngiyavuma , ngiyavuma nombuso ziyakwazi bonyana ziwalaphe amalwele kodwana ingasi woke, kunamanye amalwele afuna bonyana alaphe bodorhodera besikhuwa anjengo bulwelwe begciwana. Ubulwelwe begciwane akwazeki bonyana kusetjenziswe iinhlahla zesintu bonyana bulaphiwe bebuphele, kodwana wona, kodwana zona iinhlahla zesintu zinawo amandla ekutheni zilaphe ezinye zezifo ezitholakala emzimbeni yomuntu, ingasi woke amalwelwe akhona.

Isirugulu sihlahla esirhelebha ukususa imimoya engalunganga, imimoya esilaphazekileko. Sirhelebha khulukazi lokha nakusuke kuyiwe ukuyobekwa, kuthi lokha abantu nabasuka ngemathuneni babuya basiza ngekhaya, ngaphambi kobana bangene ngejardeni bakwazi ukuthi bazihlambulule ngaso, sisusa imimoya emibi sisusa imimoya egandelelako. Gogodu siyakwazi bonyana usiberegise emntwaneni omncani bonyana angagandeleleki phezu kwemimoya, umsebenzisele sona bonyana angabi nokugandeleleka.

Sirobho sihlahla esikwazi bonyana silaphe iinhlungu ezikhona emzimbeni womuntu, iinhlungu ezifanisa neenhlabi ngaphakathi, siyakwazi bonyana isirobho sikwazi ukubona sisuse iinhlungu lezo nofana zizenze zibe ncono.

Iye iindawo zemadorobheni ziyakwazi bonyana zilithole lula isizo lama-ambulensi, ngombana baduze nemitholapilo yangakhona. Nakulinganiswa nalapha emakhaya, ama-ambulensi nakufika lapha ngemakhaya athatha isikhathi eside bonyana akwazi ukuthi afinyelele emntwini loyo osuke ayibizile.

Kungombana banekolelo yokobana iintjhoga zesintu kungizo ezikhamba phambili, njengoba bafundiswa bogogo nabomkhulu babo bona ngizo ezikwazi ukulapha yonke, woke amalwelwe akhona, ingakho bazithembe khulu bona zikhamba phambili ekutheni ziyakwazi ukulapha bezimuphilise umuntu.

Abantu bembaji bangalehlisa izinga lokuphathwa bulwele behliziyo ngokobana behlise ezintweni ezifana nokobana badle inyama khulu, into ehlanganisele namafutha khulu. Behlise nokobana babe babantu ababhema ugwayi khulu, behlise nalapha ngemarhamulweni bangarhamuli khulu ukuze ihliziyo ibethe kuhle.

Inghana sihlahla esihlaza ngokombala esiba namanyeva umakhiwo wabo ubangathi yibhlomu lokha nasimilako. Inghana liyakwazi bona libulale umgomani liwususe, liyakwazi nokobana lirhelebhe lapha nawunamanceba uyakwazi nokobana usibilise usele, siliyakwazi ukulapha nangaphakathi amalwele akhona emzimbeni.

Isifo seshukela, isifo seshukela siyanda ebantwini babantu bembaji kungendlela abaziphatha ngayo, nangendlela benza ngayo izinto zabo epilweni. Abantu bembaji inengi labo bathanda amarhamulo, bathanda ukudla okungekho okunganapilo khulu, bathanda ukubhema. Zoke lezo zinto zenza bonyana umuntu abe nesifo seswigiri ekudleni ukudla okunganapilo. Okubuye esinye isifo esibamba abantu bembaji khulu kungaba yisifo lesi ewusithola lokha nawudla inyama khulu ekuthiwa yi-gout. I-gout uyithola lokha nawudla inyama khulu, khulukazi ithanda ukubamba abantu besilisa njengoba bazithandela khulu ekudleni inyama.

Iindlela ezilula zokuletha iinhlahla ezakhamuzini zemaplasini kukobana kube nomtholapilo oseduze, ozokwazi bonyana unikezele abantu ngeenhlahla lapha kuzobalula khona bonyana abantu bakwazi ukuthola iinhlahla. Indawo nendawo kufuze kube nemitholapilo, imitholapilo irhelebha ekutheni isize abantu ngokuthola iinhlahla ngokwahlukahlukeneko, ngokuya ngwamagulo abanawo nofana abaphethe ngiwo. Ngakho-ke izakhamuzi zemaplasini kufuze bonyana babe nemitholapilo ezobasiza bonyana bathole iinhlahla.

Umuntu uyithola ngokobana. Umuntu uthola ubulwele be-TB lokha nakasebenzisa iindakamizwa ezifana nogwayi khulu, azibhema ngokweqileko kuyenzeka kobana kufikelele lapha athola khona i-TB. I-TB ligciwana owaziko kuthi ulithole emoyeni njengokobana umuntu othi ane-TB akhohlele laba baseduze kwakhe bayakwazi ngokobana bathole igciwana lelo ngokurhogela.

Ibhade sitjhoga esisetjenziswa lokha umuntu nakanenceba, bayakwazi bonyana basebenzise ibhade ukwenza bonyana isilonda leso nofana inceba lelo liphole msinyazana. Siyakwazi bonyana sithakwe neminye imithi ekurhelebheni bonyana isuse iinhlungu ngaphakathi emzimbeni.

Kubudisi bonyana ufumane i-ambulensi endaweni yangekhaya, ngombana iin-ambulensi zifika ngemva kwesikhathi eside. Kuyaba nesikhathi lokha i-ambulensi uyibiza ekuseni iyokufika ngeenkhathi zentambama, yenza bonyana kube budisi khulu bonyana uyifumane ngesikhathi nofana ngobujamo oburhabako.

Imali ekhutjhwa ngurhulumende yesibonelelo sabaphila nokukhubazeka ayikaneli ngokufaneleko, ngombana abantu abaphila nokukhubazeka kufuze bonyana batlhogonyelwe ngokutjheja okukhulu. Basuke bafune izinto ezinengi ezihlanganisela nokobana kufuze bona babe nemitjhoga esezingeni eliphezulu, babe neentlhogonyelwa nofana abonesi abazobasiza. Ngakho-ke imali abayifumanisako le ayikwazi bonyana ikwazi kuthi ihlele zoke iindingo zenyanga leyo, njengokobana kufuze babe nemali yokudla khona lapho, babe nemali yokuya emitholapilo ngamalanga ababizwa ngawo, ayikaneli kuhle.

Iindlela ezimbi zenza bonyana kube likhuni kobana iinkoloyi zikhambe kuhle eendleleni lezo, okwenza bonyana kubenzima bonyana kulethwe imitjhoga eendaweni, njengombana iindlela lezo kusuke bona kube nemigodi nofana zehlele kubanzima khulu bonyana kube yindawo ongakhamba ngayo. Ngakho-ke imveni nofana iinkoloyi evane ziletha imitjhoga le, azikwazi bonyana zidlulele phezu kwendlela lezo ezimbi lezo ezingakalungiswa, zenza bona kube budisi ukukhamba kizo njengoba ezinye thola ziyehlela, ezinye uthola bonyana kunemigodi, kunamatje akukhambeki phezu kwendlela enjalo kubabudisi khulu.

Bona bonyana umraro kungaba sekutheni. Urhulumende akawuthatheli ehloko umphakathi wemaplasini ngombana batjhoda ngezinto ezinengi. Ekungabalelwa phezu kwamanzi nakho koke ebakudingako ngakho-ke, ukuriyada lokhu akubi yinto erarako ngombana kuvamisile vele nakufanele kwenzeke into ekungiyo emaplasini izinto zakhona ziba, kuba zizinto ezikhamba stararha azifikeleli ebantwini labo ngesikhathi.

Umraro lo ungararululeka lula khulu lokha nakungasetjenziswana namapholisa bonyana kube kuthi, amapholisa kube ngiwo athunyelwa ekutheni agade iinkoloyi lezi ekwenzeleni bona iinlelesi zibe nokusaba ukweba iinkoloyi lezi. Ukuze umphakathi nawo uthole imitholapilo ngeduzane ungabalekiswa kukobana kuneenlelesi ngendaweni yangekhabo.

Iye, inengi labo singase-ke sibale ukuthi boke, babhederisa bonyana baye ngemtholapilo ezijameleko namtjhana yangaphetjheya ngombana kungiyo enezinga eliphezulu, etjhejana ngokurhaba begodu enazo zoke iinsetjenziswa zokobana bakwazi ukuthi bathole irhelebho ekungilo neliphezulu. Ngebanga lokobana baneemali ezipheleleko zokobana bakwazi ukuya eendaweni ezifana nalezo.

Isisombululo kilokhu kungaba kukobana , abatjhayeli bama ambulensi baphekelelwe mapholisa nabayokulanda isiguli nofana nababizwako. Ukwenzela bonyana babalekele iinlelesi lezi ezizama ukubonyana zibadlelezele.

Iye, lokho kungenza bonyana kungabi nemijeje eminengi ngombana omunye nomunye uzokwazi bonyana eze ngelanga leli ahlelelwe lona bona angafika ngalo. Kuzokwenza bonyana kungasaba nokugcwala khulu ngemtholapilo kube nokulawuleka. Abantu bakwazi ukuthi bafike ngelanga lelo babe batjhejeke boke ngokupheleleko bangabi nokuthi bayokujama isikhathi eside ekubeni bayagula.

Kufanele kuhlolelwe abantu abasebenza khona lapho esibhedlela, ngitjho bona abanakekeli beenguli ngombana akukwazi ukuthi umuntu afike ajame umjeje omude isikhathi eside angaqalwa nofana anganikelwa irhelebho. Bekeze kufike lapha sele awa khona bekabhubhe.

Ngombana abalitholi isizo elifaneleko eembhedleleni zakarhulumende, nokobana kuba nabantu abanengi khulu eembhedleleleni zakarhulumende. Kuba nabantu abanengi abanenani eleqile khulu eembhedleleni zakarhulumende.

Iimbhedlela ezizijameleko zimbhedlela lezi ezingaberegisani norhulumende. Ekuziimbhedlela lezi othi nawuya khona ubhadele yoke into abazokurhelebha ngayo. Ziimbhedlela lezi ezinikeza abantu irhelebho ngokurhaba ngombana basuke balibhadelela irhelebho abalidingako kibo.

Umthetho loyo angeze wakwazi bonyana uberege kuhle ngombana lokha nawujikisa umuntu sele alimele, ukuthi wenzela ngoba wena ubona ngathi uloyiwe. Leyo yona angeze yaberega ngombana akekho umuntu okwazi ukumbona umuntu ngamehlo bonyana wenziwe into ethize kodwana isibhedlela sona ngiso esinelungelo lokobana simurhelebhe phezu kwalokho azwa ubuhlungu kibo.

Ngombana zisuke zirhabile, zisuke zibiziwe, zisuke zirhabele bonyana ziyokurhelebha abantu lapha bababize khona nofana lapha abantu balimala khona.

Usuke bakhona lapha emiberegweni yabo. Baziqeqetjha nofana bazilungiselele bonyana nakungenzeka kobana badingeke ngokurhaba, bahlale balungele bonyana baphume bayokusiza lapha babizwa khona.

Ijinifomu yabo yenzelwe bonyana lokha nabangena phakathi komlilo ingabambi umlilo msinyana begodu ibavikele nabo njengoba bayokucima imililo ngombana kusenokwenzeka bonyana babambe mlilo benzela bonyana ibaphephise phezu komlilo bangabi nokutjha khulu phezu kwemizimba yabo nofana nasele umlilo ukwazile bonyana ufinyelele ubambile kepha bangalimali khulu ungahlali khulu kibo.

Kufanele ubabize nalokha umlilo umncani ngombana angeze wazi bonyana umlilo loyo uthonywe yini. Ungathi uyazama bonyana uzicimele wena ngokwakho kanti uyawubanga, uwenza bonyana ubemkhulu khulu. Ugcine sowenze bonyana, ugcine sewenze umonakalo omkhulu, kanti lokha nawubabizako bangakwazi bonyana bona bawucime ngendlela yabo ngombana bafundisekile.

Basuke baqeqetjhiwe bafundisiwe ngezinto ezithoma umlilo. Bayawazi woke umlilo, bayakwazi bonyana umlilo lo usuke uthonywe yini, ubangelwe yini. Ngakho ke bayafundiswa lokha nabaqeqetjhwako lapha abakhona, bafundiswe nemililo ngokuhlukahlukana kwayo.

Iye, kuyenzeka ngombana amahlathi amanengi sekatjhisiwe. Sekatjhile ngebanga lokobana abanengi bakhamba babhema balahlela amagwayi emahlathini, okwenza bonyana kutjhe khulu nofana umlilo wande.

Kufuze bonyana lokha yinye nayibamba umlilo icinywe msinyana ngombana ngaphandle kokobana nenze njalo zoke zizokuvutha njalo ngombana zisemaduzelana, zitjhidelene khulu.

Kufanele abantu laba abanga phezulu behlele phasi, ukwazi bonyana babalekele ubungozi obuphezulu kuze kufike iincimamlilo sizokwazi ukuthi zisagise loyo mlilo.

Igadango lokuthoma kufanele uqinisekise bonyana ikoloyi yakho iphephile ngaso soke isikhathi. Kufanele wenze bonyana uyaqala, uyatjhejisisa lapho kuthelwa khona amapetroli bonyana kuvaliwe, nalapha kuhlala khona i-engine bonyana yoke into ilungile na. Ukuze kungababambi umlilo msinyana.

Kufuze bona kubizwe abantu bomphakathi bazokurhelebha bonyana bakhandele umlilo bonyana ungavuthi khulu. Ngesikhathi basakhandela umlilo, abanye barhelebhe laba bangaphakathi kwendlu bonyana bakwazi ukweqa. Lokho bangasebenzisa mhlamunye amafesidere bonyana bayeqe bakwazi ukuphepha.

Kufuze bonyana abantu labo nibathathe nibabeke endaweni ekudana nomlilo. Ukwenzela bonyana bayirhogele umoya okungiwo ngombana lokha nagade bangaphakathi kwendlu evuthako bebarhogela umoya okungasingiwo, nentuthu eyenza bonyana bavaleke. Ngakho-ke kufuze bonyana nibanikele namanzi basele ukuze imizimba yabo ihlambululeke. Nakukhona abanye abalimeleko nibarhelebhe emancebeni wabo wokulimala wokutjha.

Iye, uvumelekile bonyana usije nawe uraga ngokucima umlilo ngombana lokho kwenza bonyana uphumelele abacimimlilo umonakalo omkhulu. Bathi nabangafika bona babuye baqedelele koke lokhu ebasenikuthomile.

Ngingamukhalima ngobungozi esele azifakela bokobana adose igezi. Adose igezi ngokungasisemthethweni ngombana intambo lezo nangenzeka bonyana zitjhe zingabamba indlu yakhe yotjani begodu kungenza bona kube nomlilo omkhulu, angathola ukulimala.

Ngombana amanzi negezi akuhlangani. Lokha sele uthela amanzi emlilweni wegezi uwubanga khulu bonyana urhagele indawo yoke. Okungcono kukobana uberegise isanda nofana ihlabathi engaphandle ukuqima umlilo onjalo.

Kukobana uyise lapha ihlolwa khona mihla namalanga, ukuqinisekisa bonyana zoke iinsetjenziswa zakhona ezingaphakathi zihleli kuhle nokobana koke okungaphakathi kuhleli kuhle. Ukuze bonyana iphephe phezukomlilo, kungabi nalapha imotjheke khona ukuze ibange umlilo.

Kubalulekile bonyana sinakekele nofana sitlhogomele abantu abalupheleko, lokha sele bangasakwazi ukuzenzela izinto zabo, ukuze bakwazi ukuthi bahlale bakhuselekile njalo ngasosoke isikhathi, nathi sibelirhelebho kubona ukuze izinto zabo zingabibudisi, bahlale batjhejiwe njalo.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni le, etlhogomela abantu abalupheleko, kukobana abantu abalupheleko badinga irhelebho elirhabako mihla namalanga. Kufuze bonyana ubatlhogomele kuzozoke izinto abazidingako, kwezinye zezinto kufuze bonyana bathole amapilisi aphume emitholapilo. Kokunye kufuze kuthole eminye imithi engatholakali emtholapilo. Ngakho-ke baqalana nobudisi bokobana kufuze babenemali, neenthorwana zokuthenga zoke iintlhogomela ebazokwazi ukuthi batlhogomele ngazo abantu abadala.

Imiphakathi ingasiza ngokobana, lokha nakunomuntu olupheleko, ongatlhogonyelwako, bazise abantu abatlhogomela abantu abadala, ukuze umuntu loyo azothola ukunakekelwa lapha ekhona angaliselelwa eyedwa ngombana angeze akwazi ukuzenzela zoke izinto.

Kufuze bonyana babenemithetho abanikelwa yona, kuthi bangaphuli imithetho leyo. Bazi bonyana banecala ekungenzeka bonyana, libafake emajele, ukuze benze bonyana bazokunakekela abantu abadala ngendlela efaneleko, bangabahluphekisi nofana baphathe ngenye indlela embi.

Qakathekile bonyana sibahloniphe abantu abadala, okungibo abasazela khulu, ekungibo ekudala benathi besikhulisa. Kubabantu ebebanothando, ebebanomthelela ekutheni sikhule. Ngakho bayakufanele bonyana bahlonitjhwe, babenothando sibanikelu uthando njalo.

Sekunesikhathi amatliniki anjalo angafiki kithina, ngombana sinawo umtholapilo wethu osakhelwe wona.

Kuyenzeka bonyana, alikho inani elaneleko lokobana kwakhiwe iimbhedlela ngemaplasini, ngombana kufuze bonyana kube nemali eyaneleko yokwakha isibhedlela, njengoba sibiza imali enengi kangaka.

Imitholapilo ebomakhambangendlwana le, lokha nayithunyelwako ngeendaweni ezingenalo isizo, iphekelelwe mapholisa ukuze ibe nokuvikeleka njalo, ngasosoki isikhathi.

Amalunga wepalamende, asiphetheko la, lokha nabagulako abakhambi iimbhedlela zakarhulumende lezi abasibekele bonyana thina sizikhambe. Bathanda iimbhedlela ezizijameleko namkhanyana ngaphetjheya, ngombana kungizo ezinerhelebho elikhamba phambili. Kutjho khona bonyana nabo isibhedlela sakarhulumende lesi, abasithatheli ehloko, begodu akusi yinto ebangayithabela bonyana bazise kiyo sele bagula ngokorhaba.

Kufuze bonyana baphekelelwe mapholisa lapha bayakhona, lapha basuke babizwe khona. Amapholisa makabe lirhelebho ukuze ama-ambulensi alise ukuriyada lokha nababizwako, ngombana kwesinye isikhathi angezebazi bonyana babizelwe umuntu ogula kangangani.

I-HIV, yintumbantonga, kubugula obuphatha abantu, obuthelelana ngegazi. Obenza bonyana ulimazake ngaphakathi, okuqeda amasotja womzimba bonyana angasakwazi ukulwisana namagulo amanye, ayenza bonyana uphelelwe mamandla, ngasosoke isikhathi.

I-AIDS, bugulo obusukela kuHIV, lokha sele buragele khulu, buhleli khulu isikhathi emntwini, benza bonyana kubene-AIDS. Bugulo obusele buyingozi khulu, ngombana lapha amasotja womzimba sele abuthakathaka khulu, akasakwazi ukuzilwela. Umuntu osele anobulwele lobo, umthola sekanganamandla khulu, wokobana azenzeli izinto uyehla nemzimbeni.

I-HIV and AIDS, uyithola ngeendlela eziningi. Uyithola lokha nawuya emsemeni nomuntu onobugulo lobu . Ukuthelelelana kwegazi kwenu, kwenza bonyana uthole ubugula lobu . Uyayithola lokha nakusetjenziswa indektjhini eyodwa emtholapilo, kusetjenziswa ebantwini abanabo ubugula lobu nakho kuyenza bonyana igciwaneli, ligcine selikungenile.

Umlayezo engingawudlulisa emuntwini osanda ukuthola bonyana une-HIV and AIDS, kukobana, akusikuphela komhlaba, begodu lokho kutjho bonyana angeze asakwazi ukuphila ipilo yakhe ukungunaphakade. Angakwazi bonyana alaphise lobugula lobo, yize bungeze buphele unomphela, kodwana bayakwazi ukuthi

Kufuze bonyana aye emtholapilo, ayokuthola amapillisi, alwisana nobugula lobu, kusarhabekile ukuze kungadluleli ekutheni kufikelela ku-AIDS.

Kufuze abantu bonyana basebenzise ijasi lakamkhwenyana lokha nabaya emsemeni, ukuze baphephe ekutheni, bangatholi intumbantonga.

Kufuze bonyana urhulumende alungise iindlela zeendaweni ezinemitlhatlhana, ukuze bonyana ama-ambulensi akwazi ukuba nokungena lula afikelele ebantwini ngesikhathi.

Kuzokwenza bonyana imijeje eba semitholapilo emide le, ingasabikhona, ngombana omunye nomunye uzokwazi ilanga ekufuze bonyana ezengalo, lapha azokutjhejeka ngokurhaba khona.

Kusolwe abantu abasebenza lapho esibhedlela, ngombana umuntu lokha nakabonakalisa bonyana unobugula oburhaba kuthathwa yena maqala kugijinyiswe ubugula bakhe lokho, kuze kutholakale bonyana uphethwe yini le emlimaza kangaka. Kurhabiswa yena phambili kunabo abanye laba abanye abakwazi ukuthi balinde.

Ngombana iimbhedlela zakarhulumende zigcwala khulu, begodu utjhejo ulithola ngemva kwesikhathi esinye eside khulu. Ngakho-ke kungcono lokha nawuya eembhedlela zeqadi lapho uthola irhelebho la msinyana khulu, utholi itjhejo olidingako ngesikhathi ozengaso leso.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezingasingaphasi kwakarhulumende, ziimbhedlela ezizijameleko, ezibhadelwako, lokha nawuyakhona ukhipha imali ukuze urhelebheke.

Ebasathathelwa ehloko eenarheni, nofana ngingathi eendaweni zemakhaya. Basathathelwa ehloko khulu, ngombana nabo baseselisizo elingako ebantwini, begodu abanye basathembela khulu kibo kunabodorhodere besikhuwa.

Fanele bonyana nabo balinge ukusebenzisa iinhlahla zesintu, bonyana zibekhona imitholapilo, ngoba nazo ngakwelinye ihlangothi ziyakwazi ukuthi zilapha amanye amagulo.

Iye, ziyakwazi bonyana zilaphe amanye amagulo anjengemikhuhlani, umgomani, ayakwazi bonyana kulaphe amanye amanceba akhona emzimbeni wabantu.

Kufuze bonyana kwenziwe amahlelo lapho kukhuthaza khona iinhlahla zesintu, zingaqalelwa phasi, kodwana zikhuthazwe nazo ukuthi zingakwazi ukuthi zilaphise abantu khudlwana.

Awa, begodu ayizami nokobana ilinge ukufaka iinhlahla zesintu bonyana zithathelwe ehloko, ayizikhulumisi, ayizibonisi nasebantwini bonyana bangalinga kizona, ayikhombisi nobuhle bazo.

Kobana urhulumende akhiphe isaziso ebantwini boke bazi, ngombana kunguye ebamthembako khulu. Bazi bonyana iinhlahla zesintu, nazo sezizokutholakala emitholapilo njengoba zizokuba yirhelebho elikhulu ebantwini.